Mehlala e meng ke lettuce, le cucumber le konofolo.

Batho ba ka reka dikgoho di sa le nyane ebe ba ya di hodisa. Ha ba qeta ho di hodisa, ba di rekisetse dinaha tse ding.

Nka kgothaletsa dihwai tse ntjha hore di etse bo nnete ba hore meroho e dula e fumana metsi a lekaneng ka nako tsohle. Hape nka ba kgothaletsa hore ba leme difate haufi le moo ba jetseng meroho ya bona teng. Sena se ka thusa ka ho fa meroho morithi nakong tseo ho tjhesang ka tsona.

Ke utlwile bohloko haholo. Ke tla reka dijo tsa ditsuonyana le meriana ya teng lebenkeleng.

Lebaka ke hore re le Basotho, ha rena tsebo e felletseng mabapi le tsa temo ya mahe a dinotshi.

Eya, nka ba thusa hobane sena se ka ba thusa hore ha ba ile pensheneng. Ba nne ba kgone ho iphedisa ka tjhelete eno.

Ho qalwa ka ho kotulwa dinawa. Ha di qeta ho kotulwa, di a kgethuwa. Ha di qeta ho kgethuwa, di a pheuwa. Ha di qeta ho pheuwa, di kenywa ka makotikoting. Ha di qeta ho kenywa ka makotikoting ebe di iswa mabenkeleng di lo rekiswa.

Sepinatjhe o ka se pheha se le seng fela, kapo o ka se kenya di-salad-eng tsa hao. Di-vitamin-e tseo re di fumanang sepinatjheng ke tse jwalo ka vitamin A, C le vitamin K.

Balemi ba lokela ho nwesetsa dijalo tsa bona hoseng le mantsibuya. Sena se ka thusa dijalo ho monya metsi ntle le sitiso ya motjheso wa letsatsi. Hape ba ka sebedisa mokgwa wa drip irrigation. Mokgwa ona o ka thusa ka ho boloka metsi.

Dijo tseo re ratang ho di pheha, ke papa le nama ya kgoho hobane lapeng mona re ruile dikgoho.

Mmuso o lokela ho bula le ho lokisa dipolasi tseo di be maemong a hantle. Sena se ka thusa ka ho bula mesebetsi ho fedisa tlhokeho ya mesebetsi e phahameng naheng ya rona.

Ho bohlokwa hobane mmele ya bona e hloka ho phomola. Hape ba fumana le monyetla wa hore ba ye mabenkeleng ho rekela malapa a bona dijo.

Ke sebedisa thipa ha ke hlaba diphoofolo tse kang dikgoho, dikgomo kapo tsona dinku.

Kene ke kopa le mphe dintlha tse felletseng mabapi le dibanka tsa maro a botona a dikgomo. Hobane kena le kgahleho ya ho tseba ka mokgwa ona.

Ke ho fetolwa ha mobu ha nako ya mariha e fihla. Le ho kenya manyolo mobung le ho sebedisa bojwang le ditlamatlama ho etsa compost.

Micro loans e thusa dikgwebo tse nyane tse sa kgoneng ho ikemela hore di ikemele di tsebe ho hola.

Tjhehe, mmuso ha o thuse batho hobane batho ba lokela ho ntsha ditjhelete tsa bona hore ba tsebe ho ntlafatsa mobu wa naha ya bona hore dimela di kgone ho hola.

Poone eo ke e kotutseng e bodileng, ekaba di-hectare-a tse hlano. Ke lahlehetswe haholo.

Nka kgothaletsa dihwai hore di jale dijalo tsa bona ba sebedisa di-compost. Compost e fapana le manyolo, hape e ka thusa hore dijalo di hole hantle.

Nka kgothaletsa dihwai ho kena temong ya meroho. Hobane meroho ha e hloke tjhelete e ngata hore oe hlokomele.

Nka kgothaletsa batjha ho kena temong. Hobane disebediswa tsa ho lema o di thola ka boleng bo tlase haholo mabenkeleng.

Lebaka ke hore nkgono o batla difate tseo di nne di tswele pele ho beha ditholwana.

Ntho eo ke e boneng polasing eo ke neng ke sebetsa ho yona. Metsi a ile a hohola matlo le dijalo tsa bo rapolasi.

Semela seo ke se jalang, lebitso la sona ke canola. Semela sena se sebedisetswa ho etsa mafura, mafura ao re a sebedisetsang ho pheha. Ke kgethile ho kena temong ya canola hobane ha se bo rapolasi ba bangata banang le kgahleho ya temo ena.

Ke e bona ele ntho e lokileng hobane dimela tsa rona di ka kgona ho hola nakong ya komello.

Lehlwa le senya maphelo a batho dipolasing ka ho bolaya dijalo tsa bona le diphoofolo.

Mathata ao bo rapolasi banang le naha e nyane ba kopanang le ona, ke a jwalo ka ho sokola ditjhelete tsa ho lefella basebeletsi kapo ho sokola metsi a ho nwesetsa dijalo tsa bona.

Basebeletsi bohle ba bo rapolasi ha ba tlameha ho qobellwa ho sebetsa. Hape basebeletsi bana le tokelo ya ho tjhakelwa ke ba maloko a bona.

Bo rapolasi ba ka jala bojwang ho thibela hore mobu o mongata o se ke wa tsamaya le pula.

Bo rapolasi ba fumana basebeletsi. Ba ba thusa ho kuta boya ba dinku. Ha ba qeta ho kutwa boya ba dinku, ba ya bo bokelletsa. Ha ba qeta, bo rapolasi ba rekisetsa di-company tse kgolo ho etsa diaparo.

Lebaka ke hobane bo rapolasi ba sebedisa ditjhelete tse ngata ho di pheha le ho di kenya ka makotikoting. Ha kena kgahleho ya ho di ja hobane tse ding tsa tsona di pheuwa ka di-chemical-e.

Kene ke tla iketsetsa kgwebo ya ho rua dikgoho. Ke ithekisetse mahe le nama.

Ke bona e thusa ho matlafatsa moruo hobane batho ba kgona ho bula dikgwebo. Ba ithekisetse meroho le ditholwana.

Ke dijo tse kang mokopu, le khabetjhe le beetroot.

Ke bona sena ele ntho e ntle haholo hobane se fa diphoofolo tse hlaha tokelo ya ho phela lefatsheng.

Ke dijalo tse kang mokopu, beetroot-e le khabetjhe. Le ditholwana tse kang avocado, morara, le dipanana. Lebaka ele hore ha di hlahe dinaheng tseno.

Ke tla sebedisa leano la hore ke ba fe mosebetsi.

Dumelang. Ke le letsetsa hobane ke batla ho tseba hore tjhelete e fumanwa jwang ya ho qala projeke ya dinku ka ha kena le kgahleho?

Nka aha matamo polasing. Sena se ka thusa ho boloka metsi haholo.

Rakgadi o ile a re sonoblomo e sebedisetswa ho etsa mafura, mafura ao re phehang dijo ka ona.